Ndi uri musi ṅwedzi wo fhela hu vha na vhuendi vhunzhi badani, vhathu vha tshi khou bva mahayani vhaṅwe vha tshi khou bva hune vha khou bva hone vha khou ya mahayani. Zwine zwi ita uri hu vhe na na u sa londa vha tshi khou reila ngauri zwezwi miṅwedzi yo yo fhela vha vha vha na masheleni, vhaṅwe vha vha vho ḓi dzhenisa kha vhukambi kha zwa vhuka

Khaedu dzine dza nga vha hone ndi u tswiwa ha golo, i ndi u tswiwa, ndi u tshinyalelwa nga goloi heneyo, zwo vhangwa ngauri ane a khou i langula a vha a sa khou i reila nga nḓila yone ngauri a si yawe.

Zwiṅwe zwine nda zwi ḓivha ndi zwa uri zwi leludza masheleni u tshimbila nga zwiporo, zwiṅwe zwine nda zwiḓivha ndi zwa uri zwithu zwi tshimbila kana zwa swika hune zwa swika hone zwo vhulungeya.

Tshivhalo tshi ne thekhisi ya tea u tshihwala ndi fumbili thanu.

U lugisela lwendo lu lapfu ndi musi ndo thoma nda tshekha tshiendedzi tshanga uri tsho lugela naa? Tshone tshi nga kona u tshimbila tshifhinga tshilapfu naa? Hu tshi so ngo nnyitela thaidzo na uri zwivhaswa zwi hone naa? Tshenzhemo ine nda vha nayo khau tshimbila lwendo lwa lu a netisa lu a kumedzisa hune wa sia hu si tsha vha na ndango kha kha kha bada. Nṋe ndi vhona u nga u ṱhogomela bada ndi mafhungo, ee ndi mafhungo a vhuendela mashango ngauri musi vha endela mashango vha tshi ḓo ḓa vha shumisa dzedzi dzi bada zwine zwi takusa dzi ikonomi dzashu so zwi ita uri zwi to u vha khombe khavho.

Zwi hone ni nga nḓila ya nṱhesa uri ri kone u wana dzi thundu dzi tshi bva mashangoni o fhambananaho ha vha na uri musi zwi tshi khou rali ri tshi kho u wana zwithu zwo fhambanaho u bva kha mashango zwi khwaṱhisa vhushaka ha mashango.

Nṋe ndi vhona u nga khaedu dzi hone kha vhathu vha no shumisa mabupo a huna tshiendedzi na tshithihi tshine tsha vha hone tshine a tshi na khaedu ngauri a huna tshithu fhano shangoni tshi si na khaedu

Ihina ndo no ḓi wana ndi tshi khou vha na vhuleme kana vhukonḓi musi ndi kho u tshimbila nga basi, e a vha a tshi kho u ntsema a tshi kho u ntsemela na zwine a zwi ngo tea uri ndi semelwe zwone. Fhedziha nda mbo dzi to u ya kha vhahulwane vhahulwane vha mabasi vha amba nae zwa mbo ḓi luga.

Ndi vhona zwi so ngo fanela ngauri hu na vhaṅwe vhane muzika a vha u takaleli, vha pfa u tshi vha thithisa na uri vhanwe vha hanefho vha vha khou vha na zwine vha amba zwi vha vha sa vha si tsha pfala zwino zwi vha zwi so ngo fanela

Nṋe hune nda dzula hone hune nda bva hone zwi konḓa nga maanḓa uri muthu a wane thekhisi ya u livha ḓoroboni nga nṱhani ha uri hune nda dzula hone ahm a si ha vhuḓi na dzibada a si dza vhuḓi.

Nndwa dza dzithekhisi dzedzi dzi kwama vhanameli nga nḓila i vhavhaho ngauri musi hu tshi khou vha na dzinndwa hu khou vha na mabulayo, zwi sala zwi tshi lemela kha vhaṋameli vha hedzo dzithekhisi uri navho vha pfa uri vho no vha zwipondwa khazwo na uri vha pfa vha si tsha themba kana vha si tsha vhona vhuḓifhinduleli ha u namela dzithekhisi dzo yaho nga uri.

Nṋe ndo tou vha na ḓuvha ḽe nda lenga u swika mushumoni nga nṱhani ha a u lenga ha bisi ḽe nda ḽi lindela musi, ḽo no nkhwala ḽi tshi ntsia mushumoni ende ndi so ko u to lavhelela uri ha vha vha reili kha vha fare tshifhinga vha takuwe hu kha ḓivha na tshifhinga.

Nṋe ndi vhona zwi tshi takula kana u bveledza ikonomi nga heyi ndila, zwi mbo ḓi sika mishumo, zwi mbo dzi ita zwauri mabindu a takuwe zwavhuḓi ngauri zwi ita zwa uri zwithu zwi wanale nga tshifhinga. Zwi mbo ḓi ḓisa na vhukonani ha vhuḓi ha masheleni a dziṅwe dzi nyambo a dziṅwe ha maṅwe mashango.

Tshiimiswa tshine nda tshi ḓivha tsha dzi thekhisi ndi Venḓa Taxi Association na Vhembe Taxi Association, ndi zwezwo zwine nda zwi talukanya.

Ndi vhona u nga mitengo ya dzithekhisi i ne ya tea gonya ndi musi mitengo ya zwivhaswa i tshi gonyiswa.

Musi ndi tshi ṱoḓa u wana khadi ya u namela basi vhuponi vhahashu ndi fanela u thoma nda ṋamela nda ya ḓiroboni nda ya nda renga khadi.

Nṋe ndi vhona zwi so ngo fanela nga nṱhani ha uri mabisi a ne ra a shumisa haho kha zwiimo zwavhuḓi hune musi a tshi kho u hwala havha vhathu vha tshi khou ya ha dzi kiliniki zwi vha sia mitakalo yavho i si tsha vha fhethu ha vhuḓi.

Nṋe a thi zwi takaleli u ḓi wana ndi khou shumisa bisi u tshimbila tshikhala tshilapfu ngauri mabisi tshifhinga tshinzhi a tshi tshimbila zwikhala zwilapfu a a vha na u ṋanga mililo a a vha na u ṱangana na zwi so ngo doweleaho badani.

Zwi ita zwa uri u lenge fhethu hune wa kho u ya wa kho u ya hone zwi ita zwa uri u lenge.

Hu na khonadzeo ya uri hetshi tshi na tshiendedzi tshikande hune a tshi ngo tea u kanda hone tsha mbo dzi thoma u bva badani tsha fhelelwa nga ndango hu u ṱangana na dzikhombo.

Nṋe ndi vhona u nga tshine tsha nga itisa tsha nga itiwa ndi uri havho vhathu vha ḓi vha wanelwe zwiendedzi vha wanelwe mabasi kana dzi thekhisi dza u ya hafho hune vha kho u tea u ya hone u fhirisa u nyaga u tshimbila nga milenzhe kana nga baisigira.

U tshimbila kha vhathu vha vha aluwa zwi vha ita zwa uri vha vha vha khou khwaṱhisa masole a muvhili vha vha vha tshi khou ita nyonyoloso , zwino uri lwendo lu tsireledzee musi vha tshi khou ita ngauralo vha tea u ḓi wana vha kha tshigwada tsha vhaṅwe uri vha tshimbile zwavhuḓi

Dzibada dzashu dzi tea u dzula dzo lugelela u tshimbila dzi goloi ngauri ndi tshifhinga tshinzhi ndi tshikanzhi tshikhala tshinzhi tshine vhathu vha vha vha kho u tea u shumisa dzi goloi u ya fhethu ho fhambanaho na u vhidza a dzi goloi musi hu na zwa tshikhaphikhaphi zwo iteaho na uri dzi so ngo vha dzi na madindi khadzo ngauri zwi vhanga dzikhombo na u thithisa vhuendi.

Ya vho nga nṋe a thi thu dzi wana ndi tshi khou shumisa bisi ḽa nga vhusiku a thi thu dzi wana ndi kho u li shumisa

Nṋe ndi vhona u nga zwine zwa tea u itiwa ndi zwa uri vhashumi vha mabasini nga vha, nga vha vha holeliwe mitengo i pfhalaho na uri vha vhe na nyanḓano vhukati ha vha mabasi na vha dzi thekhisi.

Tshine tsha vhangwa nga maanḓa migwalabo ndi mafhungo a miholo, a vha khou holeliwa tshelede yo no yo no pfhala na luthihi na mitengo ya mabasi vha wana i sa lingani, i sa fani nahone i tshi khou, dzi a tshi khou ḓi gidima hanefho fhethu huthihi. Zwi vha zwi amba dzi kwama vhaṋameli vha ḓuvha na ḓuvha, zwi amba zwo ri vha khou swika hune vha ḽengisa mishumoni, zwi khou ita zwa uri vha swike mishumoni vho lenga, zwi khou ita zwa uri vhaṅwe vha sa ye mishumoni nga nṱhani ha uri heḽi bisi ḽa pfhukha ḽo pfhukha.

Ndo no vhuya nda kwamea nga migwalabo ya mabasi musi ndi khou tea u ya mushumoni, heḽo ḓuvha ndo swika mushumoni u lenga nge nda vha ndi tshi vho tou dzhia thekhisi lune nda fhedza ndi tshi khou vha fhasi ha mutsiko nga nṱhani ha uri muhulwane wanga o vha a tshi khou sumbedza uri zwa nga dovha zwa itea ngaurali a nga si tsha ḓo dovha a a a thetshelesa u ḓo tou namba a nṱuwisa mushumoni.

Ee tshenzhemo tshine nda vha natsho nga awara ya mishumo musi ndo ṋamela dzi thekhisi, ndi zwa uri vha vha gidima vha sa londi, vha vha ita bada yavho, vha gidima vha sa londi vha si na ndavha zwo ri vho hwala vhathu lune zwi ita uri ri vhe ri khou tinya tinya dzi khombo.

Ho zwiṱitshi zwi thusa nga maanḓa uri hu vhe na u langea ha dzi thekhisi zwavhuḓi, zwi ita zwo ri vhathu vha ḓivhe zwo uri vha khou ya u ṋamela fhi, ndi ifhio ine vha khou tea u i ṋamela, zwi ita zwo ri na muthu a sa u ḓivhi fhethu a kone u wana hetshi tshiendedzi nga tshifhinga.

Khaedu ine ra ṱangana nadzo ndi musi vhathu havho vha dzi thekhisi na dzi mini basi vha tshi khou lwela dzi khasiṱama, vha tshi khou lwela vhuimo. Iṅwe khaedu ndi mafhungo a tshifhinga a dzi takuwi nga tshifhinga, zwine na ṋamusi a si zwithu zwine zwo no tandululwaho.

Tshiṱori tshe tsha itea tshe nda vha nda ṱangana natsho ndo ima ngei vhuima dzi thekisini ndi tsha uri, ndo ri ndi tshi swika hafhaḽa nda vha ndi songo zwi vhona zwo uri tshelede yanga a i swiki ya u ṋamela thekhisi heyo, nda ṱalutshedza hoyo muṋameli, muṋamedzi uri ndo wisa tshelede, ndo fara tshelede nngafhani, a mmbudza zwa uri rannda a i dobiwi fhasi kha vha ye u ṱoḓa he vha i wisa hone, ndi a si zwi hangwe.

Nṋe ndi vhona u nga havha vhathu vha tea u ita vha tshi ya u pfhumbudziwa, vha tshi humbudziwa na vhuṱhongwa ha vhaṋameli na vhuṱhogwa ha mushumo wavho. Ndi vhona u nga ndi yone nḓila ine ya ḓo ita zwa uri hu khwinifhadziwe.

Dzithekhisi dza ḓoroboni ndi dza uri dzone dzi dzi vhuswa na u laulwa nga mu mulayo, dzi edza mulayo, dzi na dzi thekhisi renke dzadzo na uri dzi dzula dzi dzi tshi khou shuma u fhirisa hedzi dza mahayani dzine dziṅwe a dzi na milayo, dzi sokou takuwa huṅwe na huṅwe na dzi thekhisi dzavho a si nnzhi dzo no ima dzi thengi thekisi renke.

Mushumo muhulwane wo no itiwa nga vhuima dzi thekhisi kha ikhonomi ndi uri zwi takula mabindu maṱuku, zwi takula mabindu maṱuku ngo uri vhathu vhane vha vha hanefho vha tshi khou rengisa rengisa, zwi ita zwa uri vha vhe na u rengeliwa, zwi ita zwo ri hu vhe na tshelede.

Ndo no vhuya nda kwamea nga maanḓa nga nṱhani ha migwalabo ya thekhisi ṱhukhu nge ha vha uri muṅwe wa vhuponi ha hanefho hune nda bva hone zwezwi vha tshi khou gwalaba a ludzwa a lodzwa vhutshilo hawe.

Zwiitisi zwa u gwalaba ndi musi vho radzithekhisi na vha mabasi vha tshi khou dzhielana vhathu, vhaṋameli ndi nga mafhungo a miholo na dzi bada.

Migwalabo ya dzi thekhisi i kwama vhashumi nga nḓila i vhavhaho vhukuma ngauri arali vha vha vha dzi thoma u ḓi dzhenisa kha migwalabo zwi amba zwo ri hu ḓo vha na u sa ya ha mishumoni, zwine zwi a ita zwo ri vhathu vha ḽuze mishumo yavho na masheleni avho, zwi hoṱofhadza mabindu nga nṱhani ha uri vhathu vha ḓo vha vha si khou ḓa mabinduni ayo.

Muhumbulo wanga kha vhahulwane vha mulayo uri vha shuma hani na migwalabo i tshimbilelana na dzi thekhisi, ndi tsha uri vha mbo dzi ḓisa thandululo vha pfha zwililo zwavho, vha ḓisa thandululo vhaṅwe vha vhahulwane vha ita zwo dzhenisa tshipholisa nga vhukati u tandulula heyo nyimele.

Tshumelo ine nda i takalela musi ndi kho shumisa train, ndi ngauri ndi ṱavhanya u swika fhethu hune nda khoya ya hone nga tshifhinga.

Zwi itiswa nga nṱhani ha uri zwi a ḓura nga mannḓa u lugisa na uri zwi ṱoḓa vhaḓivhi vhukuma.

U ya nga nṋe ndi vhona unga vha nga langa nga heyi nḓila, ngo u rengisa dzithikhithi uri vhathu vha vhe vha khou zwiḓivha uri vha khou yo ṋamela tshifhingade, vha khou ṋamela tshifhingaḓe.

Nga nga u to ita zwo ri hu vhe na zwidimela zwinzhi zwine zwa khou takuwa nga tshetsho tshifhinga.

Tshenzhelo tshine ndavha natsho nga vha ṱori vha dzithikhithi ndi ngori vha dzhia tshifhinga, zwi a onyolosa, zwi ita zwori u pfhe usi ngo tsha vha na ḓuvha ḽa vhuḓi lwendo ḽavho. U vha hone havho zwone zwi na ṱhoḓea khulu mara kha vha zwi ite nga nḓila ya vhuḓi.

A zwo ngo tou leluwa tshoṱhe nga nṱhani ho uri vhaaluwa vho ḓowela dzedzi transport dza vho nnyi na nnyi, khavho vha vhona u nga vha vha vha khou dziedzwa.

Ee yo fhambana nga nṱhani ha havhaḽa i vha i khou takuwa lwa spentshaḽa, a zwi fani na thekhisi ya vho nnyi na nnyi ine i vha i khou tou vha mushumoni zwino havhala vhavha vha khou tevhela na hayani.

Ndi zwa vhuṱhongwa nga mannḓa uri vha ḓivhe hune na vha hone, arali hanga iteya zwiṅwe zwi so ngo ḓoweleaho vha vha vha tshi khou ḓivha zwori ni kho u kanda gai, ni khou ya livha gai nahone no ṋamela yo no pfhi nnyi.

Nṋe ndi pfha zwisi zwavhuḓi na luthihi nga nṱhani ho uri hafha shangoni a hu ngo tsha ḓalesa mushumo, muṅwe na muṅwe u khou nyago ḓi itela mishumo uri a wane vhurotho ho uḽa. Zwino zwi vha zwi so ngo vha zwavhuḓi vha tshi khou lwisana na vhaṅwe vhathu nga nṱhani ho uri roṱhe hafha ri khou ṱoḓa tshelede ende mafhedziseloni.

Vha vha vha tshi khou itela u ḓivha hune vha khoya hone, lwendo lwa vho gai uri vha so ngo xela, uri vha songo xela na luthihi.

Arali nda ḓi wana ndi khou shumisa Uber, ndi nga takalela mureili wa tshifumakadzini nga nṱhani ha uri a si kanzhi vhoo hu tshi tovha na vhukwila kha vhathu vha vhafumakadzi.

Nga nṱhani ho uri u vha o mpha number founu dzawe na uri hanefhaḽa kha app ra dzhena hone hu vha hu na zwidodombedzwa zwawe, ndi nga mu founela murahu.

Ee nṋe ndi vhona zwo fanela, zwo tea uri a nkhumbele uri a tambe muzika ukene nga nṱhani ho uri hetsho tshifhinga hu vha hu tshifhinga tshanga, ndi vha ndo badela u vha hone hafho fhethu.

A thi ḓipfhi zwavhuḓi na luthihi, a thi zwi pfhesesi ndi ngani vha lwisana ngauri vhoṱhe vha kha mushumo muthihi, vhoṱhe vha na tshipikwa tshithihi tsha uri vha vhee vhurotho kha ṱafula, thi vhoni hu na ṱhoḓeya ya dzi nndwa. Ndi mafhungo o to pfesesana vha tendelana kha ḽithihi.

Nṋe ndi vhona unga zwi itiswa ngori nga weekend nyendo dzivha dzi nnzhi, hu vha hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou ṱoḓa u ya ngei na ngei and ṱhoḓeya i vha i khulusa.

Nṋe ndi ḓi pfha zwavhuḓi nga mannḓa nga vhafumakadzi vhane vha reila dzi Uber, zwi ṱuṱuwedza vhafumakadzi vhaṅwe uri ahuna munna wa ahuna mushumo wa munna na wa mufumakadzi.

Vha hana vhathu vha tshi ḽela nga ngomu nga nṱhani ho uri hu vha hu tshi khou tevhela vhaṅwe vhathu vhane vha kho ḓovha vha kho tshimbila nga heneyo goloi, zwino zwi ita zwori customer dzi shavhe.

Nṋe ndi vhona unga zwi songo tea nga nṱhani ha uri nṋe ndi vha ndo vhona honoyo mutengo, ndo pfha, ndo ḓivha honoyo mutengo. Ndi vha ndo dzudzanya tshikwama tshanga ndi khou ḓivha zwa uri ndi khou bvisa tshelede ya he ya he ya hezwi.

Tshine tsha itea ndi tsha uri musi i tshi i tshi i tshi odiwa Sheini zwi dzhia tshifhinga nga mannḓa uri i bve hangei i ḓe fhano South Africa, zwa dovha hafhu zwa dzhia tshifhinga uri i bve hangei hune zwa swikela hone u ḓa fhano. Zwino ndi vhona unga u vha u si tuvha muhumbulo wa vhuḓi arali a khou zwi ṱoḓa a na tshipikwa tsho uri u kho ṱoḓa u zwi shumisa nga heḽi ḓuvha, ngori zwi vha zwi so ngo tovha no u thembisa.

Nṋe ndi vhona unga zwo vha zwi tshi khou itiswa nga nṱhani ha u ṱoliwa ṱoliwa, zwi thoma zwa pfukha fhethu ho fhambanaho zwi khou ṱoliwa hezwo zwi zwi zwi zwiambaro kana hezwi zwithu zwine zwa khou ḓa kha shango ḽeneḽo.

Nṋe ndi vhona unga zwithu zwine zwa tea u itiwa ndi u ita uri hu vhe na u endedza zwithu nga tshifhinga, zwine zwa tea u itiwa ndi tsho uri muvhuso u tea u dzhenelela wa khwaṱhisa vhuendi hovhu ha maḓi.

Zwivhuya zwine zwa vha hone nga mafhungo a u endedza dzithundu na ndi zwa uri zwi na vhathu vhanzhi, zwi na vhathu vhanzhi zwi ita, zwi na tshelede, zwi na phurofiti.

Lwendo lu lapfhusa lwe nda vhuya nda lu dzhia ndi lwendo lwo u takuwa ubva ngeno Thohoyandou, Limpopo ri tshi khou ya Cape Town.

Shango ḽine nda nga takalela u dalela na khonani dzanga ndi shango ḽa Durban nga nṱhani ha uri hu na zwithu zwinzhi, hu na zwithu zwinzhi zwo no ḓisa mutakalo.